Ulimi luba nomthelela eminingi eyehlukile ezindaweni zasemadolobheni, njengokuthi uma umuntu kuwumuntu wesiZulu, ukhuluma isiZulu efika edolobheni edolobheni elikhulu elisendaweni eseqophelweni eliphezulu, bese sekefika ekhuluma isiZulu. Usuke akathathwa, akathathelwa ekhanda, akathakathwa njengomuntu ozimisele ngento asuke afuna ukuyenza ngaleso sikhathi leso. Kulokho kuze kumphoqele ukuthi ashintshe limi, akhulume mhlasimpe isiNgisi noma isiBhunu ukuze abonakale ukuthi uqinisile futhi uzimisele ngalokhu akwenzayo. Lokho yiyo imithelela eba khona kubuZulu ezindaweni zasemadolobheni. Umuntu osuke ebese sekedukelana nobuZulu bakhe, angasazi nesiko lakhe.

Izinkinga zobunikazi bomhlaba buba nomthelela ongemuhle kubudlelwane bomndeni, ngoba emndenini abantu basuke babe nento yokuthi uma into kwenzekile ukuthi kube eyomzali wabo, ngakho baba baba nokuthi babe nokufuna ukuthi leyonto leyo kube ngeyabo, ngoba kwakukade kungeyomama wabo noma eyobaba wabo. Lokho kwenza ukuthi into, izimpi, kuqala izimpi ey'ningi phakathi komndeni. Futhi ukuguquguquka komphakathi khona kuba nemithelela engemihle, ngoba ngesinye isikhathi izimpi ezisuka emakhaya ziyaphumela emiphakathini, igcine isingenwa nangabantu abaningi impi, mase seyiphela ngendlela engeyinhle. Inhlalakahle yomuntu yona iba itheleleka kabi, ngoba loyo muntu usuke engasazi nokuthi enzeni ngempilo yakhe.

Izinzuzo zokuhlala nomuntu ongashadile naye ukuthi akubi nesibophezelo naloyo muntu loyo, kufana nokuthi kube nento, nezimpi eziningi ezifaka phakathi inkantolo kanye nabameli. Inselelo yona ukuthi kuyenzeka ukuthi wena naloyo muntu loyo nibe nezingane, bese izingane zingasebenzisi isibongo salo ohlalisana naye ngenxa yokuthi anishadile, futhi loyo ohlalisana naye akazimisele ngokukhipha inhlawulo noma ilobolo lezingane.

Umkhosi womhlanga kusuke kuyinto efana nombungazo lapho kwenziwa khona, kuwukuthi abantu besifazane, kungaba yinoma weminyaka emingakanani, aphuma nabanye bahambe bayobungaza ubuntombi babo nobutshitshi babo, nokuthi kubungazwe. Isizathu sokuthi kwenziwe lokho ukuthi kubungazwa ukuthi laba abesifazane basazigcinile, basangamatshitshi. Abahambanga nezinto zomhlaba njengontanga babo. Futhi kuphinde kubungazwe lokho ukuze kugqugquzelwe nabanye abancane abalandela laba abasuke bahambile baye emkhosini womhlanga, ukuba kubalulekile ukuthi owesifazane azigcine ngentombi kuze kube kuwukuthi uyashada noma uyahamba uyogana.

Into enenani elizwelayo kumina kuyingoma. Ingoma yakhona akukho umuntu oculayo kuyona, kepha kuzwakala izigubhu ezishayiwa, ezishaywayo, isiginci ngapha. Lokhu kwenza ukuthi ngizizwe ngisondelene kakhulu nomndeni wami ngoba le ngoma lena ingenza ngizizwe ngisondelene nabaphansi bami, ngoba yona leyo ngoma ithe uma iqala, yaqala ngabo. Ngakho, ngiyathemba ukuthi nezizukulwane zezizukulwane nazo zizokwazi ukuthi ziyithakasele le ngoma lena, ngoba yona iy'ngoma emnandi futhi iyasisondeza njengomndeni isenze ukuthi sibe nobumbano.

Into engase ilahleke ukuthi abantu besifazane bangabe basathathela ekhanda izinto ezibalulekile njengokuthi babe nezingane uma sebeshadile, nokuthi futhi bahloniphe abesilisa njengenhloko noma ikhanda lomuzi. Lokhu kwenziwa ushintsho lwesiko, ngoba njengoba izikhathi zishintsha, nosiko nalo luyashintsha. Abantu basuke sebezibona sengathi kubalulekile ukuba bahambe nalokhu okwenziwayo njengamanje, mase sebelahlekelwa yilokhu okubenza bona ukuba babe yibo. Balahlekelwe futhi nokuthanda isiko labo kanye nokubungaza idlozi labo.